Okuhle nokuthokozisayo ngezintuthwane ukuthi ziyakwazi ukusiza ukuthi zidle lezi zinambuzane eziyingozi ezitshalweni ezigcina zidle izitshalo, izintuthane zidla zona. Ziphinde futhi zisize ukuthi zivule indlela la khona amanzi ezokwazi ukuthi aphume uma kuchelelwa ngoba zisuke zivule imigodi ngaphansi kwenhlabathi, zifuna indawo yokucasha.

Indima okumele uhulumeni ayibambe ekusekeni abalimi abahlaselwe isifo sezinyoni, ukuthi abalethele okanye abaphe izinto esizoba usizo kubona. Njengokuthi abaphe iy'gubhu ezinemithi abazochela ngayo izinyoni zabo ukuze zingatheleleki kulesi sifo. Aphinde futhi abaphe nezinto zokudla, futhi abafundise ukuthi bangazivikela kanjani izinyoni zabo ukuthi zingabi naso leso sifo esimbi kangaka.

Abantu abasha bangakithi sebezivezile ukuthi abakuthandi ukusebenza, kodwa bayathanda ukwamukela into abayiphiwayo. Indlela engingabaheha ngayo ukuze bakwazi ukuthi babe nomudla wokuzitshalela izinto zabo, ukuthi ngibabizele ehholo lomphakathi. Bese ngiqala ngokubapha izinto ezitshaliwe, izitshalo zami ukuze bezobona ukuthi nabo bangakwazi ukuthi bazitshalele okwabo, bangahlezi njalo beyothenga izinto ezitolo.

Ezolimo zingabhekana kahle kakhulu nenselelo ngoba yizona ezingakwazi ukuthi zifundise abantu kahle ukuthi into abayifunayo noma into abangasakhoni ukuyoyithenga esitolo, mabayitshale ngoba umhlabathi unempilo. Yonke into esiyitholayo nento esikwazi ukuthi siyoyithenga ezitolo, into ongakwazi ukuthi uyitshale emhlabathini, ebese iyavela ngakusasa bese uyakwazi ukuthi udle. Nanokuthi bafunde ukuphana nomakhelwane, uma omunye umakhelwane etshale utamatisi, omunye angatshala u-anyanisi. Bese labo makhelwane bayashintshana, omunye amuphe lo munye angenakho, nomunye amukele lokhu angenakho.

Into engahamba phambili ukuthi wonke umuntu okhona emphakathini kungamele afundiswe okanye atshelwe ukuthi uma uhlezi ekhaya, ayikho into ezoza kuwena. Okusho ukuthi umuntu nomuntu makasukume azikhuthaze yena ukuthi atshale noma afunde ngalezo zitshalo azifunayo ukuze kusasa imiphumela iyomujabulisa. Uma uhleli ekhaya awukwazi ukuthi kusasa ulindele ukuthi uzothola izitshalo ezivela kulabo abazikhandlayo beshiswa yilanga, benethwa zimvula belungiselela ingadi yabo ukuze batshale. Umuntu ayokuthola kuyolingana nalokhu akufakile. Akekho ovumeleke ukuthi adle amandla omunye.

Abalimi banganciphisa ukumoshwa kwamanzi ngezindlela ezahlukene okungaba, ukutshala izitshalo ezimelana nesomiso, ukufaka umquba uma betshala, ukusebenzisa izindlela zokunisela ezonga amanzi. Okunye kungaba ukutshala izitshalo ezivumelana naleso sikhathi okusuke kuyisona sonyaka.

Indlela yokuqiniseka ukuthi izinkukhu zami ziphephile kungabalwa ukuba ngigcine izinkukhu zivalelwe kahle. Indawo lapho ezivalelwe khona ihlanzekile, kube uhlanzeko oluqinile. Njalo uma uqala noma emva kokuba uqeda uzithinta izinkukhu, geza izandla, ibalulekile inhlanzeko. Uphinde futhi usebenzise izivikelo ukuze zizohlezi ziphephile. Uma kukhona okusolayo kubiza ukuthi uxhumane nodokotela wezilwane.

Ziningi izindlela umuntu angathuthukisa ngalo ipulazi noma ingadi yakhe. Okungaba ukuhlela kahle, nokulima ngendlela ehlelekile. Okungaba iyona engaheha abantu ukuthi beze bazothenga ukwandisa izinhlobonhlobo zezitshalo kutholakale izitshalo ezahlukene. Ukuvuselela umhlabathi ukugwema ukuthi izitshalo zingakhuli kahle. Kanjalo nokonga amanzi ukuze uyohleli unawo awokuchelela.

Uhlobo engingalukhetha, ngingakhetha izimvu. Isizathu salokho kungoba izimvu zihlanzekile, futhi nendawo ezihlala kuyona indawo ehlanzekile engenakho ukungcola futhi nakho, nazo azilithandi iphunga lokungcola.

Ezolimo zingasiza ngokuba zidale amathuba omsebenzi, ukwakha umnotho ozinzile kanye nokuthuthukisa imikhiqizo yezolimo kanye nemakethe.

Abalimi bangaqinisekisa ukuphepha ngokuhlanza nokulungisa kahle imikhiqizo yezolimo. Ukusebenzisa amathini ahlanzekile, futhi avikelekile. Ukugcina amathini ngendlela efanele kanye nokuhlola ukuphepha ngaphambi kokuthengisa noma ukudla.

Ngemumva kokuthola lokhu, umbono wami ungashintsha kakhulu ngoba ngingazama ngakho konke okusemandleni ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhaya nekhaya sinaso lesi sitshalo. Ngoba sengifundile ukuthi sisiza kanjani ekuhlanzeni umoya. Sonke siyadinga ukuba siphefumule umoya ohlanzekile, futhi uma kunesitshalo esingasilekelela ukuthi sithole lokho, kungathokozisa kakhulu uma ngase umuzi nomuzinyana yonke ibe naso.